Ee go na le merogo e nka a ka ntshang ka o ne morogo wa go tshwana le okra, okra o ka o dirisa o o nwa kgotsa o tsenya mo dijong.

Ke itse gore maungo mangwe le mangwe a na le ka nako eo wa jalang ka o ne mme, ga nke e nna nako e le esi jaaka tsone di panana le di apole.

Di tamati ga o di jala, o di jala ka di thotse tsa teng. O tsaya di thotse tseo, o di epela mo teng ga mmu, ga tamati e gola, e gola e ithataganya ka legong. O tshwanetse gore ha o e jala o bo o tsenya legong gore ha e gola ithataganye ka lone, ha o roja yone tamati o e roja ka go e kgetlha jaaka maungo a a tshwanang le di apole.

Rooibos ke setlhare se se jetsweng jaaka ditlhare tse dingwe, ga go tla nako ya gore se robiwa, se a robiwa, se a robiwa ka makgetlho a le mantsi. Se be se tseiwa, ga se fetsa go tseiwa, se a omisiwa, ga se fetsa go omisiwa, se a sediwa, ba se sila, ga ba fetsa go se sila. Ke ga go feletse, go diriwa se be se tsenyiwa mo di paketeng tse gompieno re di bonang Rooibos e tsentswe mo go tsone.

Ga ise ke itse kgotsa ka bona ka melemo, ke itse fela ka dilo tse di tshasiwang mo mebeleng, dilo tse di tshasiwang mo matlhong, dilo tse dingwe tse di tshasiwang mo moriring ya rona.

Nka nagana gore ke ka mosola o setlhare seo se golang ka teng, mo e leng gore nako tse dingwe setlhare seo ga se se ntsi gore se ka ira mo go tshwanetseng. Mme go di rarabolola ke gore, sengwe le sengwe se nne le nako ya sone.

Go tlhokagala ga pula, kgotsa go nna le matlakadibe a re a boneng mo di kgweding tse di fetileng.

Dingwe tsa di tsela tse ke di itseng tse dišwa, ke gore nako e di jeme, matute le maungo a na le di variety tse dintsi tse o ka tlhophang mo go tsone.

Dingwe tsa maungo a a jewang thata e ka nna di apole, di panana, di pineapple, di piere, magapu ke nagana gore go ntse jalo ka gonne ga go thata go ka di bona ha o di batla.

Dingwe tsa merogo e e lengwang thata e ka nna bo di pinatšhe, khabetšhe, eie, tamati. Ke nagana gore ke ka ntlha ya gore ga o sokole ga o di batla, o ka di bona ko mabenkeleng a otlhe.

Ke mangwe a dijo a e leng gore, ga a jewe hela hela. Le gore ha o a ja o ka dirisa jaaka dikhabohaetereite kgotsa ka mabele go dira bojalwa ba setso.

Fa gote wine farming, go tewa maungo a a dirisiwang go dira veine kgotsa wine. Go tewa e e dirang wa viene fela kgotsa wine.

O tlhoka metsi mo lapeng, o tlhoka garawe, o tlhoka forotlho, o tlhoka dipeo tse o tlileng go di jala, ebile o tlhoka le kirivaye go tsaya mmu.

Go lemiwa ga Rooibos go thusa gore di phologolo tse di nnang kwa nageng, kgotsa tse di nnang kwa go nang le Rooibos teng, di kgone go tshela botshelo jo bo telele mo goreng di tla be di tla be di ja setlhare seo sa Rooibos.

Dithoro tsa go tshwana le dinawa, ke dijo tse di botlhokwa thata ka gore di re fa dikotla ebile ke parata e nngwe ya diporoteini tse di tlhokagalang mo mmeleng.

O tshwanetse o be o itse gore a mmu o o jalang mo go o ne, ke mmu o o siameng go jala setlhare sa Rooibos

Dilo tse di tshwanang le di tshasiwa tsa mo mmeleng, di sepa tse re tlhapang ka tsone le melemo ya go tshwana le kolomaka mala ke itse e na le di nonofo gotswa mo moepong.

Rooibos mo dijong e ka tswa ele tee ka ya go nowa, mo di tlolong e ka tswa ele sesepa kana selo sa go itshasiwa.

Bangwe ba sila merogo gore e nne e ka re ke matute, kgotsa juice gore motho a kgone go latlhegelwa ke mmele kgotsa go kolomaka mala.

Nka reka merogo e tshwana le khabetšhe, spinach, eie, beteruti, tamati le ditapole.

Go nale mofuta o mongwe wa thekenoloji o o bidiwang GMO Geneticaly Modified Oats. Ke yone o o dirang temothuo e nngwe ya maungo gore nako e nngwe e sa nna jaaka re e tlwaetse.

Nka jala leungo la sa tlhoge, ka ntlheng ya yone maemo a bosa a a farologaneng mo mafelong a a leng teng.

Maungo a nale le dikotla ka bo o ne, ebile a fana ka maatla, a fodisa malwetsi, a thusa ka go nna le botshelo jo bo itekanetseng.

Maungo a dira parata e tona thata mo ikonoming ya Aforika Borwa. Ka gonne batho botlhe mo lefatsheng ba reka maungo, mme seo se dira gore ikonomi ya Aforika Borwa e e ko godimo.

Merogo e form-a karata ya di group tsa dijo tse e leng gore ke tse di tlhokagalang mo mmeleng, mme merogo e thusa ka go lwantsha malwetsi, e thusa le go fana ka matla gore di sele di kgone go lwantsha se sa batlegeng mo mmeleng.